Lokha nagade sikhuluma ngesirholwani, sikhuluma ngento ehlala namkha yenziwa bogogo nokha bayenza bayiluka begodu bayayiphothela ukwenzela bonyana lokha umntwana nagade abuya equdeni namkha abuya ngoqudeni bakhe namkha lokha nakwenzeka bonyana amasokana ayabuya njengokwenzeka kwesikhathi sanamhlanje amasokana nawo sele azigqoka iinrholwani lezo. Kanti-ke nabo abantazinyana nababuya ngoqudeni kwabo bayabuya bazigqoke iinrholwani lezo kulokha okusetjenziswa bantazana khulukhulu lokha nababuya ngobuqudeni babo. Kanti-ke iinrholwani lezo zenziwa isirholwani sabo leso senziwa lokha nagade kufunwa ukuhlotjiswa ngaso emzimbeni wakhe kungaba kulapho basibeka khona endawana thize begodu senzelwa bonyana abukeke namkha aqaleke amuhle khulu begodu kutjho bonyana yena ugcoke isirholwani begodu ubuya ngoqudeni bakhe.

Ngokuveza elami ihlangothi namkha ihlathululo bonyana, iyini ingejana? Lokha nagade sikhuluma ngengejana vane sikhuluma ngebhrugwanyana namkha okuncani okutjho bonyana ngikho okugqokwa khulukhulu bantazinyana lokha nabagade bafuna ukugqoka ingejana begodu baveze bonyana bona babubuphi ubulili babo begodu bagqoka njani, esikhathini sanamhlanje abantazanaba ngibo abatholaka bonyana bayigqoka khulu ingejana into encani namkha isicephuzana sebhrugwana namkha-ke ngikhulume ngento encani egqokwa bantazinyana, kanti-ke lokho kutjho bonyana ibenza bonyana bazizwe bona bonyana basezingeni eliphezulu nalokha nagade bafuna ukuzibonakalisa emasokaneni amanengi khulu, kanti-ke ingejana le kuyinto egqokwa khulu esikhathini sanamhlanje ukwenza isikhathi sikhambe begodu, kanti-ke esikhathini esizako ngiyo engicabangako bonyana ngiyo ezabe isebenziswa khulu bonyana abantu bazizwe bathabile.

Ngokutjho nangokuveza ihlathululo enembako kobanyana iyini irhabi, akhe siyikhulume begodu siyihlathulule. Lokha nagade abomma namkha-ke abosesi abaqeda ukubuya lapho emasikweni wabo, lokha gade kwenzeka isiko labo kwenzeke kobanyana bagqoka amarhabi lawo. Amarhabi lawo bayawagqoka ukwenzela kobanyana bazizwe nabo bababantu abatjha begodu bazizwe bababantu abasakhuliswa umntwanabo ngendlela esimanga. Kanti-ke irhabi lenzelwa kobanyana uzizwe nawe kobanyana uyazikhakhazisa ngesiko lakho begodu uzizwe kobanyana ungumuntu uyaphila ngendlela efaneleko. Kanti-ke irhabi ingakurhelebha khulu begodu ingaletha usizo olukhulu khulu epilwenakho. Kanti-ke irhabi ithandwa khulu ukugqokwa bomma, igqokwe bantazinyana, igqokwe bosesi abasakhulako.

Ngokuveza ihlathululo kobanyana iyini isikotjhi, kanti-ke nagade sikhuluma ngesikotjhi singakhuluma ngento ebaluleke khulu nagade lokha sikhuluma ngobusika. Soke siyazi kobanyana emhlabeni, phasi mazombe, siyazi kobanyana kunezikhathi zomnyaka lapho uthola kobanyana kunobusika begodu kunalapho kunentwasahlobo kazi-ke kubuye kube nalapho uthola kobanyana sele kuthelwana ngamanzi okubizwa kobanyana yihlobo leyo-ke. Lapho-ke kwenzeka kobanyana abantu abagade bagqoka isikotjhi kwenzeke kobanyana lokha gade kusebusika, uyayigqoka isikotjhi sakho ukwenzela kobanyana ungezwa amakhaza khulu kanti lokho kuzokwenzela bonyana ufudumale begodu uzizwe umumuntu ophephileko.

Ngokutjho-ke nangokuveza ihlathululo kobanyana uyini umdzegana. Umdzegana kuyinto eligqokwako ukwenzela kobanyana sishaywe ngumoya namkha-ke sibethwe ngumoya ngendlela ebonakalisako. Kanti-ke umdzegana wenzelwa kobanyana lokha nagade kutjhisa khulu, kube nelithabo kithi begodu sizizwe sibethwa ngumoya ngendlela elingeneko. Kanti-ke umdzegana siwugqoka khulu lokha sibobaba, siwugqoka khulu lokha sibomma, siwugqoka khulu lokha sibobhuti nabosesisi nabodade kanti-ke kuzokwenzani lokho? AmaNdebele ngiwo athanda khulu umdzegana lo ukwenzela kobanyana lokha gade kutjhisa khulu namkha-ke gade kubuya ingoma namkha-ke gade kubuya abobani nabobani, benzele kobanyana bawugqoke umdzegana lo ukwenzela kobanyana kuvele kukuhle.

Umnayilana kulibhrugwana eligqokwa basanyana namkha-ke nagade ungumsegwabo uzokuya ngengomeni namkha-ke uzokuphetha isiko lakho isikhathi masizako.

Umgari kunto egqokiwako, egqokwa khulu bantazinyana nagade basele babuya lapho babuya khona ekuphetheni isiko labo, nagade kungenzeka bonyana sele bayigqoka nje bafuna ukuzibonakalisa bonyana bona sele babahle.

Umadalanyana gade sikhuluma ngento ethandwa babantu abadala begodu kungiyo into egqokwa khulu esikhethwini sakudala, lesa sikhathi sebandlululo namkha-ke ngesikhathi lesa sokuhlukunyezwa kwabantu abanzima ngeSewula Afrika.

Umbhalo kuyingutjana ethandwa khulu babantu bamaNdebele namkha-ke abantu abathanda ukuphetha amasiko wabo wesiNdebele. Umbhalo lo usetjenziswa khulu lokha nagade kubuya ingoma, lokha gade kunabantazinyana abaphethisa isiko lomunye umntazinyana.

Unokhethwabo gade sikhuluma ngengutjana leya ethandwa khulu bomma nagade babuya ukwenda kwabo namkha-ke nagade baphethe isiko labo. Lana ngikhuluma ngabomma abaphetha isiko labo ngendlela emangazako.

Umtshurhwana vane kuyinto ethandwa khulu babantu bamaNdebele begodu bayigqoka khulu ekusetjenzisweni kobanyana abantwana babo nagade babuya ngengomeni, baqaleke babahle.

Isihlohlo kuyisembatho sabantu bamaNdebele namkha-ke ngingatjho ngithi, isihlohlo lesi sithandwa khulu babantu bamaNdebele ekutheni bazibone babahle khulu. Kungenzeka kobanyana bangasigcoka nanyana kungaba kunini.

Umncwazi yinto ethandwa khulu babantu bamaNdebele egqokwa esandleni nanyana ngingatjho ngithi mina ungasigqoka ngezandleni zakho. Lokho kuzokwenza bonyana uqaleke, ube muhle khulu.

Umkhala kuyinto egqokwako lokha nagade kuzokubuya amasokana. Lokho kungenzeka kobanyana umkhala lo, ugqokwa ngiwo amasokana la nawabuya ngengomeni namkha-ke abomma abaphethe isiko lomsanyana lo ogade ayokuwela namkha-ke ayokuphetha isiko lakhe.

Inaka kusisembatho esigqokwa khulu bantazinyana lokha nagade bazokuthathwa. Kanti-ke lokho okuvezako kobanyana lokha nagade uzakuthathwa kufuze uyigqoke inaka, begodu kusisembatho esihle khulu.

Iphotho kusisembatho esigqokwa khulu bantazinyana namkha-ke, namtjhana kungaba ngumuphi umuntu. Kanti-ke iphotho le, isetjenziswa khulu ngesikhethwini lesi samaNdebele. Kanti-ke iphotho le, igqokwa khulu nangabantazinyana lokha nagade bayokuphetha isiko labo.

Iphephethu kuyinto egqokwa khulu babantu lokha nagade bagidinga ilanga labo lesikhethu, namkha-ke ilanga labo lamabeletho. Lokha nagade kugqoka iphephethu, abomma, nabobaba. Kanti-ke abomma ngibo abayigqoka khulu, lokha nagade bagidinga isokana elibuyako ngkhaya.

Ibhetjha kusisembatho esigqokwa masokana lokha nagade babuya engomeni. Kanti-ke, ibhetjha leli lihluke kakubili, ngombana kunebhetjha eligqokwa bantazinyana, lokha nagade babuye ngesikhuweni labo, namkha-ke nabaqeda ukuphetha isiko. Kanti-ke lokha nagade kubuya ingoma, amasokana sele agqoka ibhetjha labo, lelo bhrugwana ebaligqokako, ngilo-ke elibizwa bonyana libhetjha.

Lokha nagade sikhuluma ngesthimba, sikhuluma ngeskhumba namtjhana-ke lokhu okuphuma ngemva kokobanyana, nasiqeda ukuhlaba ikomo, lokho kubizwa bonyana yisthimba, namkha-ke kungaba yimbuzi. Lokha nagade siqeda ukuhlaba imbuzi sikhipha isthimba, okubizwa bonyana yibhrugu, okubizwa kuhlangana phakathi nebhetjha. Lokwenzela bonyana umntwana lokha nagade azokufuna ukuya engomeni, namtjhana-ke umntwana lokha nagade azokufuna ukuphetha isiko labo labantazana, okubizwa bonyana ukuthomba, babalungisela isthimba, okubizwa bonyana iskhumba.

Itjhorholo igqokwa bobaba, begodu itjhorholo ibizwa kobanyana yinto leya nagade sifuna ukubona kobanyana ubaba sele alijamele ikhaya lakhe, namkha -ke lapho ahlala khona, sele akujamele umuzi wakhe. Kanti-ke itjhorholo le, uyigqoka lokha nagade kuzokubethwa isthimba sakhe, kuzokubetha namtjhana kungaba yini lokho. Kanti-ke, lokha nagade ugcoke itjhorholo, ubiza umkhulu, namkha-ke, uzibiza njengomuntu omdala ngekhaya.

Iporiyana kuyisembatho, begodu kuyinto egqokwa khulu bobaba, lokha nagade baphethisa isiko, namkha-ke baphethisa isiko ebantwaneni babo. Kungenzeka kobanyana uphethisa isiko lomntazinyana, namkha-ke uphethisa isiko lesokanyana. Kanti-ke, lokha nagade uzokuphethisa isiko lelo ugqoka iporiyana, ukwenzela kobanyana abonakale, kobanyana ungunomzana wendlu.

Amapatlagwana kuzinyathelo lezi ezigqokwa khulu babantu, begodu amapatlagwana ungase ukhambe ngawo endawana thize lapha ufuna ukuya khona, begodu amapatlagwana ahluka khulu ngonobangela wokobanyana, lokha nagade ufuna ukuphumuza namkha-ke, ufuna ukwenzela iinyawo zakho kobanyana zibethwe mmoya, kungenzeka kobanyana ugqoke amapatlagwana ukwenzela kobanyana ubethwe mumoya.

Umtjhotjho ugqokwa bomma, lokha nagade bayokwenzisa isiko labo, namkha-ke bayokubona abantwana nabadlalako lokha nagade kukhambe ingoma. Kanti -ke, umtjhotjho lo, wenzela kobanyana lokha nagade nigida nibomma, nenzela kobanyana nibonakale kobanyana nizile, begodu niyababona abantwana benu.

Ibhengela kusisembatho esigcokwa edinini, kanti-ke lapho edinini kwenzela kobanyana uzizwe kobanyana usase muntu begodu uyaphila. Ibhengela igqokwa khulukhulu bantazinyana edinini, ukwenzela kobanyana ifane njengesirholwani, begodu uzitjho kobanyana wena ungubani. kanti-ke, ibhengela le, yenzelwe kobanyana abukeke, namkha-ke kuqaleke uhlobisile.

Lokha nagade abantazinyana babuya ngekuthombeni, kanti-ke kunabogogo ababakhona, namtjhana abomma abakhona. Kanti-ke abagqoka amanambasikhambe, kungenzeka kobanyana abanzinyana ngokombala, namtjhana abamhlophe ngokombala. Lapho ungatholakala ukobanyana, abomma bayawahlobisa bawafake imincamo, namtjhana-ke, bafake izinto ezihlobisako, ukwenzela kobanyana zibezihle. Kanti-ke, amanambasikhambe la, kugidwa ngawo khulukhulu.

Amacici kuzizinto ezigqokwako eendlebeni, kanti-ke zigqokwa eendlebeni ngokuhlukahluka kwazo. Kungenzeka kobanyana ugqoka icici elikhudlwana, namtjhana ugcoke elincani. Kanti-ke amacici awasahluki kobanyana agcokwa ngubani esikhathini sanamhlanje. Kungenzeka kobanyana amacici la, agcokwa basanyana namtjhana bantazinyana, kanti-ke amacici enzela ukuhlobisa izindlebe zakho ziqaleke zizihle.

Ibherede kungenzeka kobanyana kuba yinto egqokwa khulu babantu abenza zamahlaya. Kanti-ke ibherede igqokwa nababantu abasele bafuna ukuzibona babahle. Esikhathini esigadungileko amabherede bewagqoka babantu abasebenza ngemakhitjhini, ukukhombisa kobanyana yena sele amuntu osebenzako ngalapho ahlala khona.